Ke nahana hore ho fapana ho ya ka dihla. Ho na le ditholwana tse ding tse leng hore di kgona ho mela moo ho tjhesang, ho na le tse ding tse kgonang ho mela mo ho batang, ho na le tse ding tse kgonang ho mela moo ho leng hantle fela maemo a leng hantle fela. Ke ka hoo, ke nahanang hore di ditholwana di hlaha mo e leng hore ho ya ka sehla hwa sebakeng seo.

Ee, ho tla hlokeha tjhelete e kalo ka diranta tse leshome le metso e tsheletseng kgutlo hlano noto kilogram-a e le nngwe. Empa ha e le kilogram-a tse mashome a robedi dijo tsa difariki e ka ba sekete makgolo a tsheletseng, mashome a mane.

Hore batho ba sebetsang polasing ba fumane tlhokomelo e lekaneng ya tsa bophelo. Ke ne ke tla ya toropong, tliliniking ke fihle ke botse hore ho ka etsuwa jwang hore batho ba sebetsang polasing ba fumane tlhokomelo e lekaneng. Ke leke ho etsa kopo ya hore ho fumanwe mooki eo e leng hore, o tla ya polasing a ete ho hlola batho ba na ba sebetsang polasing.

Ke nahana ke hobane ho thata hore ho ka fumanwa mahe a dinotshi ho tswa sehlaheng se leng hore dinotshi se dula ho sona. Hape ho turu ho ka reka mahe a dinotshi ho tswa lebenkeleng.

Ke nahana ke hobane ho fumana mahe a dinotshi ho tswa sehlaheng, se leng hore dinotshi se dula ho sona, ho theha thata hobane di notshi di kotsi. Hape ke hobane mahe a dinotshi ao e leng hore a rekwa lebenkeleng a tura, mme Basotho ba ka se kgone ho a reka.

Ho sebedisa mohala, ke yona tsela e bobebe eo e leng hore, e ka sebediswa ho ka boloka ditlaleho, hobane wa kgona ho ngola mohaleng wa hao e be wa di boloka hore nakong e tlang ha o di hloka, ebe o kgona ho di fumana. Ho fapane haholo le ho ngola fatshe mo e leng hore, e tla re ha o batla moo o neng o ngotse teng, ebe ha o sa fumana kapo mongolo ha o sa bonahala.

Ho bohlokwa haholo ho phodisa diphoofolo tsa hao bophelo bo botle, hobane seo se ka etsa hore leruo la hao le atafale. Diphoofolo tsa hao di se shwe ka bongata. Diphoofolo motho a ka fumana ngaka ya diphoofolo kapo a ya a batla ditsela tseo e leng hore a ka hlokomela diphoofolo tsa hae ka yona.

Ee, ke nahana hore, ba romellwe lefapheng le kwetlisang balemi hobane, ba na le tsebo e kgolo ya hore ba kwetlisa jwang ha o hlaha dikotsi .

Ha o na le serapa, o ka kgona ho rekisetsa batho, o ka kgona ho pheha ka tlung, ke yona mosebetsi e fapaneng eo o ka e etsang ha ona le serapa.

Mefuta ya meroho eo nka e jang serapeng ke moroho, ditapole, tamati, bete, ke yona mefuta e leng hore nka e ja e kgonang ho jala serapeng ebe o ya kotula, ebe wa ja ka tlung le ba lelapa la hao.

Ha o le rapolasi ya nang le dipere, o ka kgona ho hirisetsa batho ho isa pere ya hao, hore e lo ba mojahong wa dipere hore ebe tlhodisanong ya mejahong wa dipere. Ebe o fumana tjhelete ka yona tsela eo.

Sehleng sena sa ho jala mahapu, ho na le dikokonyana tse leng hore di ka fihla tsa ja mahapu wa hao o wa jetseng serapeng sa hao. Ho laola sena e teng meriana e rekiswang mabenkeleng eo ka e fumanang ho ka tshela serapeng sa hao hore dikokonyana tsena ditlowe.

Ke tlile kwano ho tlo le ruta ka ho lema. Ho lema ho bohlokwa hobane o ka kgona ho fumana tjhelete ka ho lema. Mabenkele a ka ba le kgahleho dijalong tsa hao tse leng hore wa di lema, e be o kgona hore kgwedi le kgwedi kapo beke le beke di tle di nke dijalo tsa hao, e be o thola tjhelete jwalo. Le hape ho lema ho ka thusa ka tlung e bang dijo di le siyo wa kgona ho nka dijalo tsa hao serapeng kapa moo o lemmeng ebe o isa ka tlung le kgona ho ja.

Ee, motho ha ka ba le naha ya hae a ka kgona hore a leme ho fepa lelapa la hae, hobane ka tsela eo a ke ke a sebedisa tjhelete haholo hobane o tla be a jetse, a kgone hore a kotule e be o isa ka tlung, e be ba lelapa la hae ba ya ja.

Insurance ya temo e thusa ka hore, e kgone ho re e romele diterekere tse leng hore di tla tla di o lemele botjha, di o tlisetse peo hore o kgone ho jala hape. Ke yona tsela e leng hore insurance e thusa ka yona eo.

Lebaka ke hobane micro hanyane e bua ka dintho tse nyenyane. E bang ho no thuwe makro ke teng moo e leng hore dikgwebo tse kgolo kapo borapolasi ba ka kgona hore ba fumane ditjhelete e bang ba di hloka.

Tsamaiso ya polasi ke tsela eo e leng hore, polasi e tsamaiswa ka yona hore e tle e tswele pele e atleha. E amane le ho lema, ho hlokomela dikgomo, e re hle ke re ho hlokomela diphoofolo ka kakaretso jwalo, jwalo.

Nka eletsa dihwai hore di kene temong ya meroho hobane, meroho ke yona e matlafatsang mmele ya batho, ebile ke yona e leng hore batho ba e hloka haholo hore ba tle ba kgone hore, ba dule ba matlafetse mmeleng.

Haebe o batla hore ditholwana tsa hao di se ke tsa senyeha, ke hore o di boloke ka hara sehatsetsi hore di ske tsa senyeha. E bang di le serapeng, ke teng moo e leng hore o tla batla nete hore o di kwaele hantle.

Nka leka ho bona hore na, nka kgona ho fumana motho ya tlang katela tsona jwang di dule mothong eo, e be ke ya ke eta kgafetsa kgafetsa hore ke lo di sheba hore na, e be di ntse di tsamaya hantle na.